Nna ke nahana hore bakganni ba di-taxi ba etsa seo hobane ba tatela tjhelete, ba tatela line hore motho a kgone ho isa batho a kgutlele morao. A kgonne ho etsa tjhelete e ngata and hoo ha se ntho e leng hore e hantle hore ba e etse hobane ke yona e bakang dikotsi tse ngata. So, ke nahana hore ntho eo e ka fediswa ha e le hore ba ka bua le bona, ho bue le bona, ba bontshwe mabaka hore ntho e tjena ha e hlokahale hore e etsahale.

Bakganni ba kgale ba ne ba sa thabele ha ke kena tseleng hobane ne ba bona eka ke a ba sitisa. Hobane bona setse ba tlwaetse, se ba tseba hore na nthwe enngwe le enngwe e tsamaya jwang? So, ba bona hore ke ba ja nako ha ntse ke ithuta nna e le hona ke kenang tseleng.

E re ke le qoqele ha ne ke ile Kapa e be le hore ho kgutleng ha rona koloi e fellwa ke petrol-o ha re le haufi le garage-eng moo re re, re lo tshela petrol-o. Petrol-o e fedile, ra tlameha hore re tsamaye ka maoto ho tloha moo garage hore re tle re fumane ntlo e haufinyana e re ka ipatang ho yona. Ha ntse re tsamaya, ra kopana le ntlo enngwe e hlatheng, enngwe e kgolo. Ha re fihla ka moo, ntlo ya teng e ne se sa dule batho. Re ile ra dula mono ka tlung.

Nna nka kgothaletsa motho a sebedise terene haholo hobane e ntho kore like e maemong a tlase. O kgona hore oe patale, oe lefelle tjhelete e tlase. So, ka hoo wa kgona hore o be le tjhelete o kgonang hore oe behe. Ha yo qete haholo moo pokothong.

Sefofane seo kileng ka se palama sa first class ka hare ka moo. Ke ne ke dutse ha monate, ebile re tlisetswa le dijo tsa mefuta-futa tsa maemo a hodimo. Ke kgona le ho robala ha ke batla ho phomola. Nthwe nngwe le enngwe e le hantle, re tshwerwe ha monate feela.

Dumelang bo ntate ka boikokobetso ne ke kopa hore ke botse hore hobaneng jwale le sa re bolella hore le tlo nyolla tjhelete ya tekesi ha se ntse re bona e se nyolohile re sa tsebe. Re feng mabaka hore hobaneng le entse jwalo.

Dumelang, ne ke kopa ho botsa hore hobaneng le sa palame taxi hobane e se e tlo tlala le dutse kantle. Di-taxi di a tshwana, di tsamaya ka ho tshwana. Ke kopa hore le palameng hore e kgone ho tsamaya hore taxi e nngwe e kgone ho kena. Ke a le kopa.

Dumelang, dumelang. Ke rekisa tekete, ke rekisa tekete. Ke five hundred e yang Matatiele.

Nna ke bona e le ha o le jwalo, o tlamehile ho be le ntho oe tshwarang hore ba kgone hore ba tlo kgutlela ho wena ba o patale hape. Mohlomong ebe o tlatla hosane, o tshware something mohlomong ya bona e leng hore e bohlokwa hore a kgone hore a tle a tlo e patala tsatsi le latelang.

Hey, dumela mosadi. Ke na le bothata mona, re ho kae-kae? Koloi ya rona e shwelletse tseleng hobane e fedile mafura. So, ke ne ke kopa hore o tlo re thusa. Re mona seterateng sa garage-eng e pela KFC. Ne ke kopa hore o tle o tlo re lata.